Inaka sisembatho esimbathwa esikhathini esinengi bobaba esele bathetheko. Kusikhumba sengwe thizeni ngokuya ngokwesiko lomndeni loyo, bonyana bona babina nofana bambatha isikhumba sasiphi inyamazana nofana isilwana.

Iphotho, yipoto ekusebenziselwa ngayo bonyana kuphekelelwa ngaphakathi kwayo. Kungaba yimbiza yokuphekela ebekwa eziko nofana ebekwa eentofini ezikhona nje zegezi.

Iphephethu, iphephethu esikhathini esinengi kumigwalo nofana imincamo, eyenzwe ngomhlobo wokuba sikhede, embathwa bentazana bamaNdebele.

kusikhumba nofana esitjhukiweko esenzelwe bonyana simbathwe masokana nofana abesana. Sona sihlukahlukaniswa ngeendlela ezahlukahlukeneko.

Isithimba kuyisirholwana nofana iinrholwani ezimbathwa mma wakomunye umuzi la esele endele khona.

Itjhorholo kusikhedana nofana kumincamo namatjhila, enzelwe bonyana ahlotjiswe, athungwa bonyana ambathwe bentazana.

Iporiyana kusikhumba sengwe thizeni nofana isilwane sendle esitjhukwako begodu sihlotjiswe ngokwahlukahlukana kwaso, embathwa bobaba abathetheko nofana abobaba esele banemizi.

Amapatlagwana kumanyathelo afana singatjho bonyana mancaphsi, kodwana la ngila enziwe ngezandla nofana umgwalo wala u-Afrika, ambathwako eenyaweni.

Umtjhotjho umbathwa ehloko bobaba, kumsila nofana umsila wenyamazana thizeni esemangweni.

Ibhengela imbathwa ezandleni begodu ingaba yisimbi, nanoma yenziwe yagotjwa bunjani.

Amapatlagwana kumanyathelo alula khulu, ambathwa eenyaweni lokha nakugidwako.

Kungaba zizinto ezifakwa emandlebeni ngokuya ngokwahlukahlukana kwazo bonyana zenziwe ngani. Kungaba mamatje azizenjiwa nofana obunye ubukhazikhazi.

Ibherede kumhlobo othwalwa ehloko njengazo ezinye iingqoko nofana . Ibherede yona imhlobo omunye okhona wesigqoko.

efakwa entanyeni esikhathini esinengi, ukwandisa irherho bonyana umuntu umbethe njani.

Amatshega aqarha ivunulo yoke, ngombana wona abukhazikhazi obukhombisako nasele umuntu ayiqarhe yoke ivunulo.

Iyerhana kufana nebhetjha kwesinye isikhathi kodwana lona ehlukene ephazimako.

Ingejana ngiyo eyenza bonyana ivunulo nasele ihlangene iqarheke ngeendlela ezinengi.

Ingwani kusigqoko esimbathwa bobaba nabambethe esikhathini esinengi amasudu esikhulu.

Ikghororo nayo ingahlala njengomtjotjo, ngombana nayo iveza bonyana isilwana somndeni leso abasizilako ngisiphi.

Umlingakobe mncamo omnengi osuka ehloko oya eenyaweni, esikhathini esinengi umbathwa bomma lokha nabawiseleko

Ikhambisana nomlingakobe ngombana yona esikhathini esinengi, isekela imincamo yoke le esuke ikhamba nayo yemlingakobe yoke namarasi.

Simbathwa lokha nakukhona into eyenzekako ekhaya, kungaba yitiye nofana umberego thizeni.

Incagu kwakuyikunzi ekulu yakwaMabhena lokha nabakhambako bakwaMbhuduma bayoyizuma. Incagu isigwegwe sakoBingweni.

Isititirimba libhrugwana elincani elimbathwa khulukhulu masokana lokha nambethe amayarhayarha.

Akukavumeleki bonyana abobaba bambathe isithimba, ngombana isithimba simbathwa kwaphela bomma abayokungena emendweni.

Isiqobotjhelo yidrajana encani esivala ngayo izingubo ezahlukahlukeneko nasizimbetheko.

Itjholo singatjho bona msila nofana wengwe nanyana kungisiphi isilwane somango, uphathwa bobaba nofana bawumbathe emahlombe.

Ngingatjho bonyana yinto efana sagwayi nofana okunye abayimbathako esikhathini esinengi.

Irasu mncamo ehlanganisiweko embathwa embathwa esikhathini esinengi la hlanu kwamahlombe.

Isinanazelo ziimbongo zomuntu ezihlanganisiweko ezihlathulula bonyana isibongo sakhe sibuyaphi

Isidonodono mhlobo esisetjenziswa, esisetjenziswako nakuvunywako

Ingwani ifana nesigqoko esimbathwa esikhathini esinengi bobaba lokha nabambethe kuhle iinrhembe neensudu.

kulapho kuhlangene khona nofana kubuthene khona abantu, abangaba lidlazana nofana abanenganyana.

Irhalani mvumo wesintu okhambelana nesikopilo yabantu abathizeni.

Bavuma igwabo lokha abentwana ababesana nabakhambe nabobaba bayokuwela, nalokha abentwana babantazana benzelwa isiko lokudluliswa lokuthomba.

Irhabi kuyivunulo nofana imincamo asisikerde embathwa bomma nofana abentazana.

Isikotjhi kumbala nofana iphethini elandelwako eyenzwe ngendlela yakade emigwalogwalo, eyenza isikotjhi.

Umdzegana kungaba nofana into ekuzokuhlala kiyo okuthileko okuzokumbathwa nofana umphetho wento.

Umnayilani yiphethini nofana yiphethini elandelwako lokha nakufakwa imincamo yemibala eyahlukahlukeneko ngokulandela iphethini thizeni nofana indlela ezokuhlukahlukaniswa ngayo.

Umgari kumncamo nofana ubuhlalo obude obusuka ehloko obuyokuthelela eenyaweni obembathwa bomma lokha ingoma nayiweleko nofana kunomsebenzi wequde.

Umadalanyana yingcenye yembatho leya ebeyisebenziswa babantu bemakhaya khulu nabafuna ukuhlobisa izembatho zabo ngemincamo nofana bafuna iphazime.

Yingubo enemibalabala ehlukahlukeneko embathwa sitjhaba samaNdebele, eyaziwa ngokobana ngunokhethwabo ngebanga lokwahlukahlukana kwemibala enayo.

Kuyingubo embathwa bomma bamaNdebele lokha umalukazana nakayokungena isimanje ekhakwakhe nofana sele akhona esimanjeni.

Umtshurhwana kungaba mthetho nofana lihlelo elilandelwako lokha naulandelwa irherho lokufaka imiphetho nomncamo etjhileni. Kungaba yindawo esele isekhoneni nofana ekugcineni.

Isihlohlo yindlela nofana imiqarho efakwa empherhweni nofana epahleni nasele ipheleleko ukuyenza bonyana iphazime ngemibala ethizeni.

Umncwazi kuyingwani nofana isigqoko esembathwa nofana esincazana kunengwani, esimbathwa bomma esikhathini esinengi.

Umkhala kumncamo ongena eporiyaneni nofana engwaneni yabobaba, ohlobisa nofana uqhakazise ivunulo embethwe bobaba.

Sikhumba sepisi yengwe, sona esembathwa bobaba nofana amasokana ngaphambi kobana angene ngakwabo.

Manyathelo okhamba ngawo lokha uvuka nanoma ungakazimiseli ukukhamba ibanga elide, angaba mapatlakwana nofana kube manyathelo alula.

Iqakathekile ngombana iyafundisa bonyana sibuyaphi, siyaphi begodu abezimu bekhethu bebambatha bunjani ngesikhathi lokha kusaphile bona nokobana ifundisa ngokwembatha okwahlukahlukeneko hlangana kwabomma nabobaba nofana iingaba ezahlukahlukene zobulili, ubaba, umsana nofana iqhegu bonyana limbatha bunjani.

Isiko kimi litjho ukuthi ngingubani, ngibuyaphi, ngenzani, ngikholelwa kuphi begodu ngiyaphi nepilwami. Isiko kimi likukuthi ngiphakamisela ini, ngikholelwa ini, angikholelwi angikholwelwa ekuthenini begodu ngikhamba eenyathelweni zabobani laba abakhe bakhamba ngaphambi kobana mina ngikhambe nje.

Izambatho zesintu zibuveza ubumina ngendlela engimbethe ngalo, ngokobana ngilisokana nofana ngimsana nofana ngingubaba onomuzi nofana isokana esele liyokungena emzinalo yeke izambatho engizimbathako zesintu ziveza ngeendlela ezinengi ezifana nalezi engizibalileko bonyana mina ngingubani begodu ngikholelwa kuphi begodu ngizimisele ukukhamba ibanga elingangani ukuthi ngifike la ngizimisele ukutjhinga khona.

Iinkundla zokuthintana zithinta isiko lami ngokuthi kesinye isikhathi izinto ezophostwa ezitlolwa eenkundleni zokuthintana ezimayelana nesiko akusilo iqiniso begodu mamala enza bonyana kube khona ukuhlangahlangana hlangana kwento ekhona nento ekungasiyo.

Iye kulungile bonyana abantwana eenkolweni bafundiswe ngoburholi bendabuko ngombana uburholi bendabuko ngibo obabakhona ngaphambi kobana koke lokhu obunye uburholi bube khona. Nje-ke kuqakatheke khulu bonyana abantwana eenkolweni bafundiswe ngoburholi bendabuko ngombana lokho kuzobanikela amano amanengi wokobana iindlela zoburholi ezahlukahlukeneko zilandelwa bunjani nabafunda ngoburholi babo bendabuko.

Abentwana bakhalinywa ngendlela ezahlukahlukeneko emakhaya njengangokuthi benzelwe umhlangano labazokuhlaliswa khona phasi batjelwe ngobumbi nangobuhle beenqunto abafuna ukuzithatha nofana abasahlele ukuzithatha.

Ipelesi mumuntu oke aphekelela umakoti nofana aphekelela umkhwenyana ngelanga leli lomtjhado. Yeke ipelesi mumuntu okhapha nofana aphekelele abatjhadikazi.

Ihlelo lamalobolo likhanjiswa kungaba bomalume nofana bosorhulu ababuya kwenye indlu nakwenye indlu.

Umntwana uthiywa igama ngendlela ezahlukahlukeneko kungaba kukuthi uthiyelelwa igama eliyokuvusa nofana elivusa umuntu wakade wekhaya osele alele nofana uthiyelelwa igama elizomhlenga bonyana abe ngomunye umuntu esikhathini esizako.

Ihlelo lokulotjolwa komntazana lithoma la bemzini bathumela khona incwadi ekhabo lomntazana etjhoko bonyana bazimisele ngokuza ilanga nalinje njenje bonyana bazokukhulumisana. Kuthi lapho sele bavumelane khona ihlelweli likhambakhambe selifake bonyana kuye abomalume khona emzini lo wekhabo lomntazana lapho bayokufika bajame khona ngeyegeni bathuwelele begodu barhuwelele bonyana bazokubawa isihlobo esihle ekhayapha.

Umkhwenyethu mumuntu nofana umuntu osele athethe udadwethu nofana athethe ekhayapha athathe udadwethu nje-ke umuntu loyo simbiza ngokobana mkhwenyethu.

Umrhwabha nofana umqwebu kuyinyama esuke yonyisiweko isikhathi eside bonyana iqine.

Umyezani ngiloyo ophekelela umakoti nasele ayongena isimanje nofana aya emzini.

Abesana bazila ukudla okufana nelimu lekomo namantjotjo ngombana esikhathini esinengi ukudla lokhu kudliwa babantu esele babakhulu abafana njengamasokana kunye nabobaba ukuya emaqhegwini.

Uburholi bendabuko nabutjhayisana noburholi bamalanga la nofana uburholi besimodeni kulapho sibona khona bonyana abantu bazikhethele bona bonyana bafuna ukulandela yiphi ikambiso kungaba yikambiso yakade nofana ikambiso yanje kodwana esikhathini esinengi kula sibona khona ukuhlukana phakathi kweenqhema ezimbili zabantu ngomnqopho wokuthi abanye balandela uburholi bendabuko kuthi abanye balandele uburholi banamhlanje besimodeni.

Isikwa kukukudla okwenziwe nge-flour okuthathako nawuqeda ukuhlanganise namanzi nezinye izinto ezifana nama-banking powder nama-yeast so nabesele usifaka nge-ondweni usibhage isikhatjhanyana thizeni bese kuphuma kusisinkwa.

NguNcema, nguJuguja nguNomhlekhabo nguSphenge, nguDlhamaga.

Unobangela owenza bonyana ilimu liphele kukobana endaweni la kuhlala khona amaNdebele ngobunengi bawo kufuze lingathathelwa phasi ilimi begodu kube ngilo ilimi lesiNdebele elifundiwako kizo zoke iinkolo ezikhona. Nje-ke mina ngicabanga bona unobangela omkhulu kokobana ilimu liphele kukobana ilimu elalifundiswa eenkolweni zendawo la kuhlala khona abantu abakhuluma ilimu lelo.